Mna ndibona into yokokuba umnyango wentsholongwane kagawulayo i-HIV and AIDS lufumaneka lula kuye wonke umntu eMzantsi Afrika. Into ebangela nditsho kanjalo kungenxa yento yokokuba azihlawulelwa zifumaneka mahala, umnyango wezempilo ubanikezela mahala amachiza abantu abaphethwe ngugawulayo.

Umzimba awuphili ngokwaneleyo xa ubani ehlala ixesha elinintsi. Kuyanceda kakhulu ukuhlala kancinci, ingakumbi xa ungumntu osele ekhulile. Kufuneka umane uhambahamba, uba ngaba unako ukuyokuthamba uhambe uyothamba. Konke oko kuzawunciphisa uxinzelelo lwegazi ngoba umzimba kufuneka uhlale uwunyakazisa ukulungiselela imithambo yegazi ikwazi ukwenza umsebenzi wawo.

Abantu abanalo ulwazi olupheleleyo ngokohlukanisa amachiza afaneleyo namachiza angumgunyathi. Uphawu olufakiweyo kumachiza angawona alungileyo lufihlakele, abantu abafundiswanga ngalawo maphaphu afakiweyo. Kuthi xa sukuba kufumaneka amachiza awomgunyathi bangasakhona ukwazi uba bangawahlulela ngeyiphi na indlela lawo angawomgunyathi nalawo afanele into yokokuba bawasebenzise.

Amayeza wesiNtu amanintsi ayawenza umsebenzi olungileyo, into nje engabe iyalungiswa ekwenzeni amayeza esiNtu abonwe umsebenzi wawo kukulungiswa umnyango wezempilo ukwazi ukuwabeka endaweni efanelekileyo la mayeza wesiNtu. Ngoba ayakwazi ukuzinyanga izigulo ezinye kwizigulo ezihlasela iimpilo zabantu.

Ukuba ngaba ekhayeni kukhona omnye oye waba ukuthi uye wasulelwa yintsholongwane kagawulayo ndibona indlela engamenza abe nako ukuhlala ewasela amapilisi wokuthomalalisa intsholongwane kagawulayo kube kukumxhasa, ukumkhuthaza, ukumthanda, ukungambizi ngamagama. Kuhlala ngalo lonke ixesha efumana uxhaso olugcweleyo apha ekhayeni ukumenza angaboni engasaphili ngendlela ebephilisana ngayo nabekhaya.